Fynbos e na le mefuta e mengata ya dimela le diphoofolo tse kgethileng. Fynbos e thusa ka ho boloka metsing le mobu. Fynbos e thusa ka ho hohela bataki ba tlang ho bona.

Ee, nkile ka utlwela ka dipolasi tse sa kgathalleng bophelo bo botle le polokeho ya basebetsi ba teng dikuranteng. E le ha ne basebeletsi ba dipolasing ha ba lematsehile ke metjhini kapa tsona di sebediswa polasing, manager-a tsa bona ho be ho sena letho leo ba ka le etsang, kapa leo ba ka fang basebeletsi ba bona sona hore ba ithuse ka sona kapa ba ba fe nako e itseng ya hore ba lo ikhutsa mme ba fole.

Dumela mohwebi wa diterata. Ke ne ke founne mabapi le diterata tsa polasi yeso monana ha di sa le boemong bo botle. Ke ne ke botsa na, ditjeho tsa teng di eme jwang ha jwale, ke ne ke nahana hore ha selemo se qala le di lokise.

Ntatemoholo o ka kgona ho boloka ditlaleho tsa hao, mohaleng wa hao wa thekeng ha jwale tjena ka ha technology e se e kene, ha o sa hlokeha ya hore o di ngole fatshe. O ka di boloka hape lawyer-eng ya hao ka ha jwale tjena re se re na le batho bao re ba bitsang di-lawyer-a tsa rona.

Re ne re founa mabapi le kopo ya rona ya ho buseletswa lefatshe, ka ha ho so be le letho le etsahalang, re ne re botsa na boemo bo sa eme kae ka botlalo.

Malome o tla tlameha ke hore o qale ka ho boloka tjhelete e lekaneng. Ka morao ho moo, ebe o ya ho lo batla sebaka se tla lekanang hore meroho ya hao e ananele, mme o etse le bonnete ba hore mobu oo o tlo jalang meroho ya hao teng o matlafetse ebile o motle.

Ho ntse ho ba le diphethoho tse ngata tsa maemo a lehodimo, re ntse re leka ka hohle hohle ho tshireletsa bophelo ba diphoofolo hore diphoofolo di be le bophelo bo botle. Mme ho tswa ho sehwai ho ya ho moreki wa nama, ke tla le eletsa hore nama eo e le rekang le shebe hore e maemong a matle, hobane diphoofolo tse ding ha di kgone hore di hlokomelehe hantle ka ha di ameha haholo ke boemo bona ba diphethoho tsa maemo a lehodimo.

Di-university le di-college di ka fa setjhaba tsebo ka temo le dintho tseo ba tlamehang ba di sebedise hore temo ya bona e matlafale. Ba ka ba fa le di-program-o tseo ba ka di sebedisang, hore ba kgone ho ba le temo e lokileng ebile e matlafetseng hore ba kgone ho tswella pele.

Dihwete di thusa mmele ka ho re fa di-vitamin le ho etsa hore motho a bone hantle mahlong. Ditapole tsona di re thuse hore re fa matla ebile di thusa hore phallo ya madi e tsamaye hantle.

Ke kwatiswa ke taba ya hore, makotikoti ao kea rekileng a bodile mme ne ke sa tsebe hore a bodile, ke tla lo a lahla mme ke etse bonnete taba ya hore moo ko lahlileng ha ho motho a tla fihlelang kapa bona bana ha ntse ba bapala ha ba fihlele.

Ke hore kebatle e le ngata, ha ke qeta ho e fumana ebe kea e rekisa ka nako e itseng ke e rekise ka theko e tlase, ha ke bona di le ngata ngata haholo kapa di se dintse di tlo senyeha hore ke kgone ho etsa profit.

Nka hira batho ba tla nsebeletsang ha ke santsane ke ile serapeng se seng seo nna ke tla sebeletsang ho sona, hore re kgone ho etsa tjhelete e ngata le batho ba fumaneng mosebetsi, ke kgone ho di eketsa hape.

Batjha ba ha jwale tjena ba tshepetse technology nako e ngata ba sebedisa technology jwalo ka founu tsa bona, mme ke ba banyane bao o ka fumanang e le bona ba nang le thahasello ho tsena tsa temo.

Re rata ho pheha meroho hobane wa re matlafatsa mmeleng, re kenye le tsona ditapole hobane di re fa matla le tsona ebile di etsa madi a phalle hantle. Re ke re rate ho pheha le tsona dihwete hore di kgone hore etsa re bone hantle, ebile di re fe le di-vitamin mmeleng hore mmele ya rona e dule e matlafetse.

Ka lewatleng o ka fumana tuna, makgabe, ditlhapi.

Polasing mobu o se hantle, dijalo di tlo qala ho senyeha ka ha mobu o se hantle mme ha ho le jwalo, polasi ha e tlo kgona hore e rekise dijalo tse ngata ka ha temo e tla be e sa matlafala tjeka, ha e tlwaetse ho matlafala, e etse dijalo tse ngata. Ke ka hoo polasi e tla qalang hore profit e theowe mme mekgolo ya ba sebetsang mapolasing e sa tlo kgonang ho nyoloha.

Masimo a ka senyeha ka ha a sa na le nako a se a lemuwe. Ebe hoo ho ba le ditlamorao tse kang, ha le tlo kgona hore le rekisetse batho ba bang, ka ha dijalo di senyehile.

Ke ka eketsa metjhini eo ba tla sebedisang, mme ke ba rute ka hore metjhini eo e sebetsa jwang hore ha ntse ba sebedisa metjhini eo, mosebetsi o tsamaye ka potlako.

Nka ba ruta ka moo ho leng bohlokwa ka teng hore ho be le dijalo, mme bohlokwa ba hore re je dijo tse tswang dijalong ke bofeng bophelong ba rona, hore re dule re matlafetse.

Ke tla sebedisa metjhini eo ke tla beng ke rekile hore, mobu wa ka ke o ntjhafatse ebile o matlafale hape.

Polasi ya ka ke tla e siya le ngwana a nang le kgahleho ho tsa temo, ka ha dijalo di batla motho ya nang le lerato hobane o tlameha hore o bue le tsona.

Ha ho letho le lebe ha matswantle a tla a tlo sebetsa polasing tsa rona, ka ha le bona ba tla re thusa ka tseo ba di tsebang ho tswa naheng tsa bona hore re ntlafatse mapolasi a rona.

Dumela mongaka, ko founetse mabapi le polasi monana ka ha kutlwela menyenyetsi ya hore mobu ona wa polasing ena eo nrekiseditseng yona ke o bodileng. Ke ne ke batla o nhlalosetse hore hobaneng o ka etsa ntho e jwalo, ka ha wa tseba ke tlo senyehelwa mme tjhelete ya ka e tla be e tsamaetse mahala.

Eya nka ikamahanya le melao ya semmuso hore o nthuse ke se ke ka etsa diphoso hobane ha ke nka etsa diphoso, nka lahlehelwa haholo ebile nka senyehelwa. Nka ba patala mashome a mahlano ka hora.